Amalungu osapho asenongaboni ngaso linye ngokwendawo ekufuneka umtshato wenzelwe kuyo, ngokwendlela ekufuneka kunxitywe ngayo, ngokokutya ekufuneke kutyiwe apha. Abanye basenokuthi lo mtshato lo funeka wenzelwe kulomyeni, abanye bathi kufuneka wenzelwe kulomtshakazi, abanye basenokuza neembono ezahlukahlukeneyo. Kanti nasekutyeni nako, omnye usenokufuna ukuba kutyiwe ukutya kwesiNtu, omnye kufuneke uba kutyiwe ukutya kwesilungu, nto leyo esenokwenza uba kubekho iimbono ezibethabethanayo. And kusenokwenzeka noba umama womtshakazi afune ukuba anxibe ngendlela ethile, ukanti nomama womyeni naye afune ukunxiba ngendlela ethile. Loo nto leyo isenokwenza ukuba kubekho imbono ezibethabethanayo baze bangaboni ngaso linye.

Kuqiniseka okokuba abo bangene ebhomeni bazonyanyekelwa kakuhle yaye bayayenza yonke into ekufuneka okokuba bayenzile ngokwesiko lam.

USibonda udla ngokokuba ibe nguye ocombulula iingxaki zabantu kwindawo ahlala kuyo. Xa zingakwazi ukuzicombulula uye azigqithisele kwiNkosi. Kodwa yena isikakhulu udla ngokuba makalungise iingxaki abantu abanazo nezikhalazo abanazo elalini.

Amantombazana aza kupheka ukutya aze alungiselele bonke abantu abakhulileyo babenzele iti, ikofu neendlela zokubamkela apha ekhaya. Baze baqinisekise okokuba zonke izinto zilungile yaye zifikelele, ziyafumaneka kubantu ukuze bakwazi uba batye bakwazi uba bonele nasekutyeni.

Abanye basenokwenza izinto ezithile, ngokomzekelo, abanye basenokunqunqa izinto ezidingekayo. Abanye basenokupula, abanye basenokupheka, basenokubasa imililo, abanye basenokwenza ezinye izinto ze kuqinisekwe ukuba kuba khona ukutya kwesiNtu.

Akanalo ilungelo lokuzigodusa kuba kaloku akakahlawulelwa, kusafuneka okokuba isiko, kuloyise bazokumenzela isiko lokumhlawulela. Then emveni koko angakwazi okokuba abuyele ke kokwabo apho azokwazi okoba enzelwe amasiko akokwabo khona.

Kudla ngokuba kube nzima ke okokuba kusetyenziswe ulwimi lasekuhlaleni ngokuba abantu abaninzi xa beyofumana imisebenzi akusetyenziswa lwimi lasekuhlaleni kunoko kusetyenziswa ulwimi lwesiNgesi. Ngoku kungakuhle uba kuqhutyekwe kusetyenziswe ulwimi lwesiNgesi kodwa kufakwe ke nolwimi lasekuhlaleni kwezinye iimeko. Ngokomzekelo, kusenokufundiswa ulwimi lwesiNgesi kuze kufundiswe nolwimi lasekuhlaleni njengenye yee-subjects ezifundiswayo apha esikolweni.

Kubalulekile okokuba kumenywe abantu abakhulileyo, oomalume, ooanti kunye nabantu abakhulileyo baselalini, ootata abakhulileyo baselalini. Kanti noSibonda naye kubalulekile uba makabe khona, abantu abasondeleyo nasentsatsheni.

Abantu abanintsi badla ngokuthi abantu abangamaXhosa balelona hlanga luxokayo, okanye bafuna okokuba abantu, bathi abantu abangamaXhosa, abafazi abangamaXhosa ngabona bathanda imali kakhulu. Nto leyo eziye zihlekise ke.

Mtshana, ulwaluko ayikuko nje ukufumana iimpahla ezintsha, zinintsi izinto azibandakanyekileyo elalukweni. Ngoko kufuneka kukhe kuqale kudityaniswe kuqala kwenziwe onke amalungiselelo njengokufumana izinto ezifunekayo, iimpahla ezifunekayo for ukuba makuxhelwe njalo njalo.

Akudli ngobakho umahluko omngako koku kutya, kuba konke kuphantse kuyafana, ngokwendlela ke endiyazi ngayo kwezethu iilali.

Kunokuzanywa okokuba ngaphambi kokuba kufundiswe ngesiNgesi bacaciselwe kuqala ngesiXhosa baze bafundiswe ngesiNgesi. Okanye bafundiswe ngesiNgesi baze bacaciselwe nangesiXhosa ukuze bakwazi ukuyiqonda yonke into efundiswayo eklasini. Kodwa okokubana kunokufuneka ukuba bafundiswe nabo ulwimi lwesiNgesi ukuze bakwazi ukuliqonda.

Ndingaqala ngokumbonisa ngezinto ezidingekayo kuze kwenziwe ubutywala besiNtu. Kanti ndize ndimbonise nendlela yokubenza obutywala, indlela obudityaniswa ngayo kuze kudeske bube mnandi, ixesha ekufuneka bulindelwe ngalo ukuze bukwazi uba bulungele ukusetyenziswa.

Usenokungabandakanywa kangako umkhwenyana ngenxa yokuba imvelaphi yakhe neyomakoti azifani. Ngoko ngaphandle uba uyafundiswa kancinci kancinci deske aqhelane nezinto nendlela ekufuneka zenziwe ngazo izinto apha ekhaya. Kodwa ekuqaleni usenokungabandakanywa kodwa abe efundiswa.

Ndingaqala ngokumbonisa okokuba unjani umngqusho oneembotyi, ndiqale ndimenzele ngaphambili. Then emveni koko ke ndingamvumela okoba ibe nguye ke owenzayo xa sele sebonile ukuba wenziwa njani apha kum.